Nakuba izintuthwane zizivakashi ezivamile ezimbalini, futhi zingaze zisize ngokuvuthwa kwempova, azibhekwa njengabathuthi bempova abayihloko noma abaphumelelayo bezihlahla zezithelo. Futhi zaziwa kakhulu ngokuba abaphangi bonke, noma ngisho nokuvimbela impova esemthethweni.

Abalimi bangafinyelela ezimakethe ezinobulungiswa zemikhiqizo yabo ngokwakha imifela ndawonye, basebenzise izinkundla ze-deplomate ukuya emubukisweni yezolimo, nokuzibandakanya namasu okumaketha aqondile. Kuyilapho befuna nokusekelwa ezinhlanganweni ezifana ne fertile ezimelana amanani afanele nokufinyelela ezimakethe.

Ngokwenza ingadi yakho ilungele izintuthwane, usekela indima yazo ekuthutheni impova kuyilapho igcina i-ecosystem enempilo. Nakuba bengebona abathuthi bempova abaphumelela kakhulu, baneqhaza ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo nempilo yomhlabathi.

Yebo, kokubili, ukushintshwa kwezitshalo kanye nezinqubo zokulima ngokwemvelo lapho zisetshenziswa ngempumelelo, zingathuthukisa kakhulu ukukhiqizwa komhlabathi kwesikhathi eside ngokuthuthukisa impilo yomhlabathi, ukuvunda, kanye nesakhiwo.

Sengike ngavakashela ipulazi elinezinsimu yezithelo. Kukhona ama-aphula, umengo, ukwatapheya, namawolintshi. Okwakuyimvilithi kakhulu kimi, kwakuwu kwatapheya.

Ukusetshenziswa njalo kwe-conditioner kungaholela esikhumbeni esikshelelezi esicwengekile njengoba sisiza ukugcwalisa futhi sondle isikhumba.

Ezolimo zineqhaza elikhulu ku-GDP kanye nenzuzo yemali yangaphandle lapho umkhakha usebenzisa ingxenye enkulu yabasebenzi, futhi ube neqhaza kuko kokubili, ukuvikeleka kokudla kwangaphakathi, kanye nenzuzo etholakala kwamanye amazwe.

Izitshalo engizibona zitshalwa abalimi abasafufusa endaweni yangakithi, ikhabishi, amazambane, umbila, ubhontshisi kanye nethanga.

Ekumele ayibambe ukuthi aqiniseke ukuthi ukuhamba kwezilwane kuyalawuleka. Uma uhulumeni engakwazi ukwenza izinto eziyisisekelo zokuphatha, nokusebenzisana namaphoyisa, nokuziqiniseka ukuthi abalimi bayayilandela imithetho.

Izinyosi zingabathuthi bempova ababalulekile. Basiza izitshalo ukuba zizale ngokuthwala impova emilenzeni nasemzimbeni yazo. Lapho impova ikhiqiza izitshalo zesilisa ihlangana nezitho zokuzalwa zezitshalo zesifazane, imbewu noma izithelo ezintsha zingakhula. Izithelo eziningi ezivamile, imifino nezitshalo, okuhlanganisa ama-apula, amapheya, amapentshisi, ama-plums, amajikijolo, ikhofi nezinye izinongo ezithile zithembele ezinyosini. Abalimi bangakwazi ukwesekela lezi zitshalo ngokwakha izindawo zokuhlala ezilungele izinyosi, njengokutshala izimbali nezihlahla ezilungele izinyosi, nokugwema izibulala zinambuzane ezilimaza izinyosi.

Yebo, ukulima kusewumsebenzi obalulekile kakhulu namuhla, njengoba kuyisisekelo sokutholakala kwethu kokudla futhi kudlala indima ebalulekile emnothweni womhlaba kanye nasezimpilweni zokuphila. Ibaluleke ekuvikeleni kokudla ithuthukisa nomnotho kanye nokweseka imiphakathi yasemakhaya.

Yebo, bengingayidlulisela ingubo yami yovolo ezizukulwaneni ezizayo, kungoba izingubo ezenziwe ngovolo zifudumele, ziqinile, zihlala nesikhathi zingagugi.

Isikhumba, iskakhulukazi esenziwe ngokwemvelo noma esenziwe ngokwenziwa, sizodlala indima ebaluleke ekwakhiweni komkhiqizo esikhathini esizayo, kodwa kudingwa sivumelane nezimo zemvelo kanye nentshisekelo zabasebenzi. Isikhumba esizayo kufanele sihlanganise ubuciko, ukusimama nobucwepheshe nokuze zihambisane nezidingo zabathengi.

Kudinga ukuhlela kahle kwezinto ukuze kuthuthukiswe amathuba ezimali, kuthandeke izivakashi futhi kugcinwe isimo semvelo. Ukwehlelwa izinkonzo zokubungazwa kwezidingo zezivakashi. Ukusetshenziswa kabusha izinto zokudla zepulazi, ukusebenzisa izindawo zokuhlanganyela nezokuncebeleka, ukugcina ukusimama nokuvikeleka kwemvelo. Ngokusebenzisa lezi nqubo ipulazi liyakwazi ukuhlangiswa kahle ukukhiqizwa kokudla nezinkonzo zokumukela izivakashi. Okungaholela ekutheni kube nenqubekela phambili kwezomnotho kanye nokugcina usiko lwendawo.

Ukwanda ukufinyelelwa emakhulwini, imfundiso ngochwepheshe, ukuthuthukiswa kwezinsizakalo ukuxhaswa zezimali, ukusungula izindawo zokuxhaswa kwabalimi.

Ukuvimbela ukungena kwemvemvane nezinsana zazo, ukuvukelwa kubanjalo bendwangu, ukusebenzisa izithiyo zokuvikela uvemvane, ukongwa kwemali nokugcinwa kwempahla, indlela yokugcina kahle izindwangu zoboya.

Hhayi, angeke ngajabula ukuhlala eduze nepulazi lezingulube, ngoba ingulube into engingazwani nayo.

Ukulamula nezindlela zendabuko, ukukhuthaza izinkulumo nokubambisana, ukusebenzisana namakhono nemikhakha, ukufundisa ukusebenzisa amanzi ngobunono, ukubheka ukulingana ngokuxazulula izikhalo, ukuba nexhanti phakathi komphakathi nabasebenzi bangaphandle, ukugcina ubunikazi bamasiko.

Izindlela ezintsha zokukhishwa impova. Imiphumelelo yemvelo, ukusetshenziswa kwezolimo nobuchwepheshe. Umbono wezitshalo, njengezinto eziphilayo, amathuba wocwaningo,